Dilo tse di sekasekiwang ke banka fa o batla go bula karata ke pasa ya gago mme o netefatse le gore o na le mogala o o berekang gore ba tlo kgona go romela melaetsa go yona.

O ka tsamaya dibanka tse di farologaneng go tlhaloganya gore ke efe e leng gore o ka rata go berekisana le yona, o utlwelele gape le ditokomane tse e leng gore ba di batla for gore o kgone go nna le karata ya sekoloto.

Hisetori ya gago e botlhokwa thata ebile ga e ba le gore o batla go adima madi gobaneng ba batla dipatlisiso kgotsa ba tlo dira dipatlisiso tsa go bontsha gore o motho o jang fa e tla mo tabeng tsa go patela dikoloto. Ga e ba le gore o tlhaga o ntse o dira dilo tse di siameng ba tla netefatsa gore o a e kry-a.

O tshwanetse go netefatsa gore o tshwere dipampiri tsotlhe tse di tlhokegang, ga se dipampiri fela e fela o tshwanetse le go netefatsa gore o tlhagang ntse o patela dikoloto tsa gago sentle ga e ba le gore go na le dikoloto tse e leng gore o tlhaga ntse o na le tsona. Ga e ba le gore o mo ntšha mo tshwanetse e be le gore ka mo gare ga karata ya gago go tlhaga ntse go tsena madi a a rileng dikgwedi tsa go feta.

O tshwanetse go tlhalosa se go o kenyang go sona kapa go tlhaloganya so ka tlhaloso e e leng gore o tlile go e humana o tshwanetse gore o dire bo nnete ba gore a seo ke sone se e leng gore o a se batla.

Go ka thusa batho go tlhaloganya gore sekoloto se kgona go o thusa ebile mo e leng gore o se tlhoka tota. O tshwanetse go netefatsa gore ga o nne le dikoloto tse e leng gore ga o di duele, fa o na le sekoloto netefatsa gore o se duela ka bonakwana.

Go na le tseo ba tlileng go balela tsona tse di bidiwang gore ke dilo tse di tshwanetseng gore o di etse kapa ke dilo tse o tshwanetseng go di itse fa o bula sekoloto kapa karata ya sekoloto. Go na le ditokomane tse e leng gore o tshwanetse go di saena gore o kgone gore o kgone go ba bopaki ba gore o dumelane le bone.

Ke go tlhaloganya se o ikenyang go sona mme le gore o tlhaloganye gore di berekiwa jwang kapa di berekisiwa jwang. Go le gantsi ke ka lona lebaka la gore why o tshwanetse go botsa dipotso gore bofelong o kgone go tlhaloganya se o ikenyang go sona.

Ke dituelo tse di bidiwang di-interest-e mme tsona di ba teng fa o sa patele madi ao o tshwanetseng go a patela ka letsatsi le le rileng le o dumelelaneng le batho ba kwa bankeng gore o tla patela ka lone. Mme go bana le madi a e leng gore ba a bitsa di interest tse e leng gore o tlo di duela ka go ba late go patela dikoloto tsa gago.

Ditshenyegelo tseo di ka fokotsiwa ka go netefatsa gore o patela sekoloto sa gao ka letsatsi le le dirileng le e leng gore wena le ba banka le utlwaneng ka lona wa netefatsa gape le gore fa o rile o tlo ba duela ka ntlha ya kgwedi nngwe le nngwe ke sone se o tshwanetseng go se dira.